Ndi u tea u ḓivha uri hu ḓovha na gomelelo naa? Kha nwaha hoyu une ra vha khawo nga murahu musi u sa thu thoma zwa vhulimi ngauri u ḓo fhedzisela u tshi kho u vha na ndozwo ya zwithu zwe wa zwi ṱavha.

Ndi vhona zwi songo fanela uri zwi ḓurele vhalimi vhazwo, ngauri roṱhe ri vha ri khou ṱoḓa u ḽa ende ri tshi ṱavha zwimela ri vha ri khou itela uri ri kone u vha na zwiḽiwa zwine ra vha uri zwi tsini na riṋe nothi zwiḽiwa zwine zwa kho bva kha maṅwe mashango, zwino vha teo tsitsa zwiḽiwa zwine zwavha zwi kho bva kha vho rabulasi vhane vha vha vha vha fhano South Africa.

Ndi vhona u nga ri ndi nga murahu ha musi ho sheliwa manyoro ha dzulaho sheliwa manyoro uri tshifhinga tshiḓaho tsha vhulimi tshi tshi swika mavu avhe o no nona ono vha kha ndugelo ya uri hu nga ṱavhiwa zwinwe zwithu.

Mabulasi maṱuku avha a si na masheleni o renga zwishumiswa zwo teaho fhedzi mabulasi mahulwane a vha a na yo tshelede ya u renga zwishumiswa zwo teaho zwine zwavha uri zwi bora vha mabulasi maṱuku musi hu na gomelelo ngori vha fhedza vha tshi khou vha na khaedu yo sa kona u vha na u kaṋa zwithu zwe vha vho ṱavha zwone zwo fhelela ngauri vha vha vha si na zwishumiswa zwo teaho.

Musi tsimuni yau hu si na mathannge manzhi, ende u siho tsini na milambo u fhedza u kho hira dzi baki uri dzie dzi u kele maḓi, ende u fhedza u khou shumisesa tshelede nnzhi, nga tshifhinga tsha gomelelo.

Zwo fanela uri vho rabulasi vha wane thendelo ya u ṱavha mishonga ya tshirema mabulasini avho ngauri zwivha zwikho khwaṱhisedza uri vha na nḓivho ya mishonga ine vhavha vha khou i ṱavha.

Ndi nga vha itela training ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe, ine ya vha uri vha tshi fhedza vho phasaho vha engedzelwa miholo zwi tshi khou itela u ṱuṱuwedza havha vhaṅwe vhane vhanga vha vha khou salela nga murahu uri na vhone vha zwi vhone uri vha phasa vha khou engedzelwa miholo.

U dzu dza zwifuwo fhethu hu re clean hu sina mashika na u zwi ṱhavhela vaccine na u zwi fha zwiḽiwa zwi re na mutakalo wo teaho.

Ndi nga musi khotsi anga vho vha vho ṱavha zwidakota zwezwa fhedza zwi songo kukumuwa nga nṱhani ha ṅwaha wa gomelelo vho fhedza vho to fhana ngazwo kha vhathu.

Ndi ḓivha mushonga wa u thivhela vhulwadze kha dzi kholomo u no pfhi clostridial seven way vaccine.

Ee ngauri vha ya kona u thusa vhathu vhane vha vha kho dzula mahayani, vha ya kona u yo renga zwiḽiwa zwine vha khou ṱoḓa zwone nga mutengo wa fhasi kha vhalimi vhaṱuku.

U tea u humbula nga zwiḽiwa zwine a ḓovha a khou zwifha khuhu uri dzi ḽe na fhethu hu ne a ḓo dzi fhaṱela hone uri dzi kone u dzula dzi kone u tamba nga ngomu ri dzi aluwe zwavhuḓi na muḓagasi ngauri khuhu dzi ṱo ḓo fungelwa mavhone tshifhinga tshoṱhe

Pollination ndi mushumo wa ndeme kha zwa vhulimi zwine zwa kwama u hula na u bveledziwa ha zwimela zwinzhi u vhona uri hu na mutakalo wa dzi pollinators ndi zwa ndeme kha u tsireledzea ha zwiḽiwa na vhalimi vha nga ita mushumo wa ndeme nga u ṱanganedza maitele ane a tsireledza na u tikedza hedzi tshaka dza ndeme.

Dzi ṱavhiwa nga khalaṅwaha ya tshilimo ngauri hu vha hu na dzi mvula dzi a kona u kukumuwa zwavhuḓi arali u sina madi o sheledza.

Ndi musi miroho yo dzhenelwa nga tshi tshivhungu tshine tsha ḽa miroho ya fhedza i songo tsha hula nga nḓila ine ya fhedza i khou rengisea.

I vha yo fanela tshelede ine vha vha vho wana yone ngauri zwi bva kha uri u kho shuma kha bulasi ḽifhio bulasi ḽihulwane ḽi nga si fane na bulasi ḽiṱuku ngauri zwine zwavha zwi kho ṱavhiwa kha mabulasi maṱuku zwivha zwi zwiṱuku lune na phurofiti ya hone i no u dzhena i nga si fane na ya mabulasi mahulwane.

Ee ndi vhona zwifuwo zwo no nga dzi kholomo zwo tea uri zwi hayeliwe nga mishonga u itela uri zwi sa lwale malwadze nahone zwi vhe na mutakalo yavhuḓi.

Ndi mushonga u no pfi supermetrik ndi wone une vhathu vhanzhi vha shumisesa wone u vhulaya zwivhungu kana blue death.

A i ngo tea na luthihi ngauri ṋama ya kholomo i a ḓura fhedzi dzi kholomo vhathu vha kho dzi lisa mahayani na fhethu hune vha dzi ṱhavhela hone ndi hanefho hayani fhedzi u tshi ya u i renga shophoni i fhedza i kho ḓuresa.

Ndi vhona unga ri vhathu vha musalauno vha nga kona u guda nga murahu ha musi vha tshi ḓi itela dzi small gardens hune vha vha vha khou ṱavha miroho yo fhambananaho vha tshi guda ngayo uri ndi ifhio i no tshila kha dzi khalaṅwaha dzo fhambananaho zwi ḓo ita uri vhavhe na nḓivho yo ṱandavhuwaho vha fhedze vha tshi kho kona na u to ita dzi tsimu no to kona u ṱavha kha dzi tsimu khulwane kana kho to thoma mabulasi avho.

Ndi nga muvhudza uri kha thome nga u renga mathannge o vhalaho kha musi a ten a a vhee hanefho tsimuni a kone u ṱoḓa vhathu vhane vha ḓo mukokodzela maḓi milamboni arali a tsini na milambo arali a siho tsini na milambo a tshi tovha na phaiphi a dzule o kelela mathannge o ḓala uri musi phaiphi i si na maḓi maḓi a dzule a hone.

U tikedza miṱa yo no dzula vhuponi ha mahayani nga u rengisa zwiḽiwa zwo fhambananaho nga mutengo wa fhasi. Zwa dovha zwa hafhu zwa thusa na vhathu vho no kho renga ngauri vha vha vha songo shumisa tshelede ya u ṋamela heneyo tshelede ṱhukhuṱhukhu ine vha vha nayo vhaa kona u renga zwiḽiwa zwine vha fhedzisela vho lala vho ḽa zwone.

Ee ndi vhona ungari vha zwi dzhiela nṱha zwa vhulimi ngauri sa zwino so hu tshifhinga tsha vhuria vhathu vhanzhi vho ṱavha mitshaini, maṱamaṱisi zwipinashi vha tshi khou itela uri vha drive tshelede uri vha si e vha renga mashophoni kana kha vhaṅwe vhathu so ndi vhona u nga ri vha a zwi takalela badi zwo ita vhulimi.

Ee ndi vhona uri zwo fanela uri i shumisiwe nga vhathu vho to zwigudelaho vhane vhavha vho gudisiwa uri mutshini u shumisa hani ngori mutshini wo tshea ṋama uvha u tshi fhira nga maanḓa lune arali u muthu ane a u ḓivhi ku shumisele kwayo unga fhedza u kho ḓi huvhadza.

A thi thu vhuya vho nda ṱangana nazwo zwori ndi yo renga ṋama kha kha rabulasi tshifhinga tshinzhi ndi renga ṋama mashophoni haneya mahulwane.

Ee malwadze a hone a ne a kona uri a kha zwifuwo a fhedze akho fhirela kha vhathu vho no shumesa tsini nazwo kana vho no zwiḽiwa kana muṋe wazwo.

Nga ha nṋe ndi vhona u nga ri maṋanga a vha a khou fhungudzelwa uri kholomo dzi tshi lwa nga ngomu dangani na dziṅwe dzi sa fhedze dzi khou huvhadzana arali maṋanga o hulesa.

U ya nga ha nṋe ndi ṋama ya kholomo ya nngu na ya mbudzi ngauri ndi zwifuwo zwihulwane zwine unga si ri wo zwi ṱhavha wa iḽa ṋama ya hone wa i fhedza nga ḓuvha ḽithihi nga nnḓani arali hu na mushumo. Zwino ndi zwone zwithu zwine zwa tea u itiwa mukoki uri zwi vhulungee.

Vhulimi vhuṱuku u ya nga ha nṋe vhu vha vhu tshi khou thusa kha vhathu vho no dzula zwitentsini mahayani ngauri vhathu vhane vha vha vha na nḓala vha ya kona u dzhia heneyo tshelede ṱhukhuṱhukhu ine vha vha vha ya vha renga zwiḽiwa vha songo thoma vha ya mashophoni mahulwane ane a ḓo fhedza kho vha rengisela zwiḽiwa nga mutengo wa nṱha. Zwine zwavha zwi kho ita uri vhathu vha vhe na pfhushi vhavhe na mitakalo ya vhuḓi henefho mahayani and na vha dovha futhi vha kone u thola hanefho kha hanefho hune havha na tsimu vha a kona u thola vhathu vho no dzula kha ḽeḽo shango uri vha ḓe vha shume heneyo mushumo muṱukuṱuku vha kone u sapota miṱa yavho.

Zwi dzhiwa zwi zwa ndeme ngauri musi vhono kaṋa heneyo mukapu yo fhambananaho kana dzi greens vha tshi yo dzi rengisa tshelede ine vha ita ita uri vha engedze tsimu vha dovhe vha hire vhaṅwe vhathu vhathu vhanzhi vha vhe na mishumo hu sa vhe na uri ndi ri kho thola vhathu vhaṱuku ngori a rina tshelede ngori zwithu zwine zwavha zwi kho rengisiwa ndi zwithu zwine zwavha zwi kha dimandi zwa dovha hafhu zwa thusa ikonomi ya South Africa musi vha tshi zwi dzhia vha tshi zwi exportela kha maṅwe mashango.

Musi u tshi kho endedza miroho na dzi khavhishi nga zwiendedzi u tea u maker sure uri goloi yawu yo khavariwa uri zwiḽiwa zwine wa kho zwi tshimbidza zwisa dzheṅwe nga mabuse na mashika o fhambananaho u tea u zwi thivhela nga seila.

Ndi vhona uri zwi vhuya zwa vhulimi uya nga ha nṋe ndi nga murahu ha musi haneyo masimu a tshi ṋekedza mishumo vhathu vho no dzula kha ḽeḽo shango uri vha kone u ḓi shumela na vhone vha vha kone u vha na tshelede sapota miṱa yavho ha dovha futhi zwa thusa kha vhathu vho no dzula kha ḽeḽo shango uri vha kone u renga zwiḽiwa zwine zwavha oganiki vha vhe na mitakalo ya vhuḓi.

Ndi nga vhulunga maḓi nga u renga ma mafagi na mathannge nda dzula ndo a kelela uri maḓi a dzule a hone musi hu hu na gomelelo kana nda ita zwo kokodza maḓi zwisimani na milamboni ndo shumisa mabaipi uri maḓi a dzule a hone tsimuni yanga na musi hu na gomelelo.

Waini ndi dzulela u iwa tshifhinga tshoṱhe ndi zwiṅwe zwa zwikambi zwine nda zwi funesa nga maanḓa ngauri musi ndo inwa waini muvhili wanga uya vha relaxed nda pfha ndo hangwa mathada ane ndavha ndi na o ndo takala so waini ndiifuna nga maanḓa.

Ndi zwimela zwi nonga mutshaina spinatshi zwi a konḓelela badi phepho tshilimo zwi a konḓa ngori hu vha hu khou fhisesa zwino hu na phepho zwi a kona u aluwa.

Ndi uri mitshelo i fuliwe zwavhuḓi i sa soko posiwa fhasi ya fhedza i khou fhanduwa i tshi khou vhaisala ngori yo no vhaisala i vha i si tsha kona u rengisea, zwino vhathu vho no fula mitshelo vha tea u i fula nga vhuronwane.

U tea u fhaṱela nguluvhe dzawe fhethu hu hulwane uri dzivhe na space tsha u tambela na fhethu hune dzavha dzi kho ḽela hone hu vhe hu hulwane uri dzi tshiḽa dzi sa kwanyane dzi vhe dzi kho ḽa dzi free.

Ndi musi zwifuwo zwi tshi kho vhulaiwa nga vhathu vhane vha a ḓivha zwine vha kho ita zwone, vha a ḓivha kuṱhavhele kwa kholomo kuṱhavhele kwa mbudzi uri ṋama ya hone i fhedze itshi kho takaleliwa nga vhathu vha khou i renga i songo ṱapanyedziwa.

U ya nga ha nṋe muthu uya aluvha musanda a humbela u tshetshelwa tshi space a amba uri ndi tsha u lima ndi tsimu nngafhani a i renga ndi vhona zwo tea uri u ambe na vhaṋe vha mavu.

Ndi humbula nga munwe muṱa we wa vha u tsini na ha makhulu wanga, vho vha vha sa shumi vhathu vha hone vha si na uri vha nga ri vha na income yo no dzhena ṅwedzi u tshi fhela, fhedzi vha thoma u ita zwezwi zwo u ṱavha miroho nga nga vhuria miroho i nonga mutshaina na spinatshi vhathu vha thoma u renga nga maanḓa vhathu vha tshi renga vha tshi renga khavho vha fhedzisela vha tshi kho kona u to rengise heiḽa miroho ṅwaha muṅwe na muṅwe vha tshi ḓi tshidza ngawo vha tshi kona u sapota muṱa wavho na zwino vha kha ḓi zwi ita.

Nga nḓivho ine ndavha nayo thithu vhuya nda pfha hutshipfi hu na muṱangano ya vho rabulasi kana vhalimi vha khou gudisana uri hu limisiwa hani na mini vhunzhi ha vhathu hune nṋe nda dzula hone vha ṱavha miroho nga nḓivho ine vha vha nayo.

Ndi ya uri vhuria vhuṅwe na vhuṅwe ri vha ri khou ṱavha miroho yo no nga mutshaina, muxe na spinatshi na nṋe ndo rali hano maḓuvha ndi vho zwi ḓivha uri vhuria vhuṅwe na vhuṅwe ri vha ri khou ṱavha ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri ri zwi ḓivhe uri na vhathu vhane vha kho ḓi ṱuwa shangoni vhane vhono vha vhahulwane riṋe rine ra khou sala nga murahu ri kone u zwi gudisana na vhane vha khou ḓa nga murahu hashu.

Ndi uri i vha thuse musi vho xelelwa nga mushumo uri vha kone u ya kilima uri vha kone u vha na tshelede ine vha ḓi sapota ngayo na miṱa yavho musi mushumo wo fhela.

Ndi vhona u nga ri zwi to ṱuṱuwedza vhashumi vhane vha vha khakhela ṅwaha, uri vha shume vho ḓi funga na hone vha tshi vhonala uri vha ṱoḓa u shuma afho lwa tshifhinga tshilapfu uri navho vha kone u dzhiwa vha vhe kha permanent.

Ndi zwa ndeme kha nṋe ngauri arali ndi na mi makete ine ya vha uri i kho renga zwi bveledzwa kha nne, zwivha zwi kho ambiwa uri tshelede i vha i khou dzhena kha nṋe na nṋe ndi vha ndi kho ita phurofiti nda dovha hafhu nda kona u badela na vhashumi vhanga.

Ndi nga to thusa fhedzi uri na musi hu na dzi kilima vhathu vha kha ḓi kona u renga zwiḽiwa zwine vha zwi funa mashoponi o fhambananaho, ngauri zwiḽiwa zwi ḓo vha zwi khou bva kha maṅwe mashango zwi tshi ḓa fhano South Africa, vhathu vha savhe na u vha kha phozishini ine a vha na zwiḽiwa ngori zwiḽiwa zwine vha zwi lima kha shango ḽavho nga tshetsho tshifhinga a zwi ho.

Zwine zwa ṱalusa mushumi ane a vha kha temporari, ndi zwauri uvha a sa holi tshelede yo no fana na mushumi ane avha kha phemenent, nahone u vha a si na dzi benefitsi dzo no fana na mushumi ane a vha kha phemenent, ene u vha o saina contract ya tshifhinga nyana.

Zwo no vhuya zwa ita uri ndivhe ndo ima kana u ṱutshela lwa tshifhinga nyana zwa vhulimi nga murahu ha musi ndi tshi khou balelwa u vha na tshelede yo renga dizili ya genereitha.

Zwivha kwama ngauri arali mvula yona kana i tshi kho na vhege yoṱhe, zwi amba uri a vha na muholo une vha ḓo wana nga heneyo vhege. Nṋe ndi vhona u ngari zwine zwanga vha thusa ndi zwauri, hu sa vhe na ndavha uri mvula yone kana a yi ngo ṋa ṋa, vha ite mishumo ine vha nga ita nga ngomu tshivha toni uri vha kone u hola.

Ndi dzauri vha to thoma nga u gudisa vhathu vho no shuma henefho bulasini uri zwishumiswa izwi zwi shumisiswa hani uri vhathu vha sa ḓivha ise musi vha tshi khou lingedza u shumisa izwo zwithu, na uri hu nga dovha hafhu futhi ha vha na zwifhinga zwo vheiwaho uri nga ḽantshi ndi tshifhinga tshifhio, hu tshaisiwa nga tshifhinga ḓe, na hone hu dzheniwa nga tshifhinga ḓe.

Mushumo wavho ndi wa u tikedza nga u ṋetshedza zwiḽiwa kha mashango ane a ngavha o ṱangana na thaidzo dza kilima, uri vhathu vha sa lwale malwadze a no nga dzi kwashikoro, vha vhe na zwiḽiwa zwine zwavha uri dzi na dzi nyutrientsi.

Vhona ungari vhanga tikedza vhalimi ngavha u vha ṋea zwi ṋetshedzwa na tshelede kana dzi saps seed uri vha kone u renga dzi mbeu dzine vha dzi shumisa manyoro, na maḓi vha vha itele maḓi uri vha vhe na maḓi tsini kha vhane vhavha vho ri vha khou shuma fhethu hune a hu na milambo tsini navho.

Vhuya ndi ya uri kha dziṅwe sekhithara uya wana tshelede nnzhi ngori huvha hu si na dzi benefits dzine wa ḓo dzi wana musi u tshi fhelelwa nga mushumo. Zwine zwa bora kha vhashumi, ndi zwauri tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe unga fhelelwa nga mushumo wa ḓi wana u si tshena salari kana income ine ya kho dzhena yo sapota muṱa wau, kha vhatholi ndi uri vha tea u dovha vha vha vha kho gudisa vhathu vhaswa tshifhinga tshoṱhe tshikili tshine tsha vha tshi kho ṱodea uri vha kone u ita honoyo mushumo.

Mutsho u si wa vhuḓi lune unga kona u ṱavha zwithu zwe a wo ḓi vhudza uri u kho to ṱavha zwone, u to lindela tshetsho tshifhinga tshi tshi swika ngouri wa kombetshedza wa ṱavha, u nga fhedza u tshi kho luza mbeu ya u, u sa vhuyelwe nga tshithu.

U dzudzanya nga u renga mbeu dzo teaho wa dzula wo dzi vhea wa a ḓivha uri na vhashumi vha a ḓivha uri nga heḽinoni ḓuvha ri kho yo shuma u ṱavha zwithu zwa so, wa dovha hafhu wa dzula wo nyora dza hanefho hune vha khoya u ṱavha hone uri mavu avhe a tshi kho nyorea a tshi kho vha fertile before u tshi yo ṱavha.

Zwi a vhavha nga maanḓa walwa fhethu hune ha vha uri a hu na mutakalo wavhuḓi kana zwiḽiwa zwi re na pfhushi ngori, a u aluwi zwavhuḓi na muvhili wau uya vhonala uri a u kho ḽa zwiḽiwa zwo fanelaho zwi re na pfhushi dzo teaho. u vha u tshi nga muthu ane a khou aluwa tshumela murahu kana muthu ane ndi kale a kho tshila uvha u sa takadzi matoni a vhathu.

Climate change a i fhungudza pfhushi, i to bola uri i nga to affecta zwithu zwine zwa kho to ri zwibveledzwa zwa hone uri zwi ḓovha zwingafha nani arali wo ḓowela uri tsimu yau i ya kona u phurodzhusa zwithu zwinzhi, u nga wana uri nga hetsho tshifhinga, ngori mavu kana mvula dzi kho na zwavhuḓi, a u kho kona u tou wana zwithu zwe wa vha wo lavhelela zwone u kho wana zwiḽiwa zwiṱuku nothi zwinzhi.

Ee ndi musi ri tshi khou fula dzi ḽitshisi, ḽitshisi dza dzo vhibva kha miri yoṱhe zwino vhashumi vho vha vha si vhanzhi ngauri hu vha hu sina tshelede ya u badela vhashumi, zwino zwi a konḓisa nga maanḓa musi u tshi kho shuma na zwithu zwine zwavha uri zwi kho ṱoḓa uri vhashumi vha vhe vha vhanzhi.

Zwi ṱuṱuwedza vhashumi vha bulasini uri vha shume vho ḓi funga, uri na vhone nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha vhe na ekisipirientsi tsha u ḓi thomela zwavho vhasi tsha tovha uri vha khou to shuma kha muthu, na u kona u ḓi ṱavhela hayani uri vha kone u tshila zwavhuḓi.

Ndi uri vha tholi vhoṱhe vhane vha vha vha na dzi bulasi, vha tshi thola vhashumi kha vha vha redzhisṱara uri vha kone u wana tshelede dzavho dza ndindakhombo musi mushumo wo fhela.

Ndi nga u vha ṋea zwithu zwo no nga dzi mbeu, zwishumiswa zwezwi, u tshi vha ṱuṱuwedza uri kha vha thome nga u ṱavha hanefho hayani zwithu zwo no nga vho maṱamaṱisi, miroho, khavhishi vho mutshaini heyi uri vha kone u vha na zwiḽiwa zwine vha nga kona u to u ka vha sa tou shumisa tshelede ya u renga.

Ndi ya uri vhashumi vhoṱhe vhono shuma bulasini vha ya holeliwa ṅwedzi utshi fhela nahone vhashumi vho no shuma bulasini vha na tshifhinga tsho dzhena mushumo na tshifhinga tsho tshaisa vha sa shumiswe dzawara nnzhi nnzhi vha sa aweli vha na tshifhinga tsho ḽa tshine tsha vha uri ndi lunch time.

Ndi khaedu dza uri musi u tshi khou lavhelela uri wo ṱavha zwithu zwa so zwi ḓo vhibva nga tshifhinga tsha so wa vha u kho rengisa zwavha zwi si tsha konadzea, zwi vha zwi kho humisela muraho na tshelede u vha u kho luza ngauri vhashumi vha vha vha kho ṱoḓa hola fhedzi hu si na zwine zwa kho rengisiwa ngori a u thu swika tshifhinga tsha uri zwi kaniwa.

Dzi strategy zwine miṱa minzhi ya zwishumisa, ndi uri vha ḓi itele zwi ngadeni zwavho zwiṱuku hune vha ṱavha zwithu zwi no nga vho maṱamaṱisi dzi khavhishi, zwi biṱiruṱi na mazambani. Uri vha fhungudze tshelede iwe u renga zwithu ma shophoni zwine vha to ḓikela vhone vhaṋe hanefho hayani.

A huna zwi gwada zwine zwa kovhela na zwishumiswa zwa vhuendi, muṅwe na muṅwe u to bva ṋamela thekhisi ya hune a khou ya hone arali na goloi reila goloi yawe.

Vhaswa vha kho shavha zwa vhulimi ngauri a vha zwi pfhesesi uri hu vha hu khou ṱoḓea mini ndi zwikili zwifhio zwo no kho ṱoḓea, uri vha kone u ita tshelede nga nga khomu nga ngomu ha vhulimi, ndi ngazwo vha tshi vhona uri a si zwithu zwine vha nga zwi tevhelela sa buḓo. Ndi vhona ungari mbekanyamushumo dza zwikili dzi nga shandukisa izwi, nga u vha gudisa uri tshelede itiswa hani musi u kha heyi field ya vhulimi, ngo vhafha ndi vhona vhuṱali kha musi no vha isa zwikoloni no vhafha dzi biro uri vha kone u ḓivha uri ndi mini zwine zwa nga vha thusa uri vha ite tshelede musi vha kha indasṱri ya vhulimi.

Zwi a konḓa ngauri arali u tshi kho rengisa zwithu mashophoni, u tea u zwi ka tsimuni wa zwi ṱoḓela baki arali hu si na goloi kha ḓi tovha mulimi ane avha fhasi, wa ṱoḓa goloi wa ṱuwa wo zwi rengisela mashophoni. Zwine zwa vha uri zwi kho amba uri u tou vha u tshi kho ḓivha uri tshelede ine wa kho i shumisa kha musi na yo phurofiti ya hone a si nnzhi ende u nga si kone u ballantsisa.

Nga thusa nga maanḓa arali vhathu vho dzhenelela vha tshitshavha ngauri arali vha tshi ya vha tshi renga hanefho ḽokhaḽa mabulasini zwithu zwo no kho ṱavhiwa na mini miroho yeneyi, zwivha zwi kho ita reila bulasi ḽi hule na vhashumi vha kone u hola.

Zwi a shela mulenzhe nga murahu ha musi zwiḽiwa zwi tshi vho ḓuresa vhathu vha si tsha kona u swikelela zwiḽiwa kha ḽeneḽo shango, vha soko pfhesesa uri arali vha pfulutshelaho kha ḽino shango ḽine vhulimi ha hone vho kha ḓivha ha nṱha, vha nga kona u tshila nahone vha renga zwiḽiwa nga mutengo wo no pfesesea.

Ee u tea u dzula u tshi khou sedza uri zwi vhaswa zwi kho shumiswa nga nḓila ḓe ngori zwi vhaswa zwi ndi zwithu zwine zwa dzula zwi kho gonya zwi tsitsa, u itela uri musi u khou ya vhala phurofiti ya henefho bulasini u sa vhale na zwithu zwo no nga dzi expensisi dzine dza vha dzo to livhana na zwa mapfura kana zwi vhaswa.

Musi zwinoni zwono ṱhukhulwa mitengo vhathu vha dzhia mithenga heiḽa vha i laṱa kana vha tou i fhisa.

U ṱhukhula khuhu zwi dzhia tshifhinga tshine tsha nga ri thirty minuts to forty five ngauri wono fhedza u ṱhukhula khuhu u kho to dovha wa i wa i thuvha u tshi thuvha mathenga haaḽa oṱhe u swika itshi vha kiḽini ya vhonala uri ndi khuhu ine zwine muthu a nga kona u i bika.

Lukanda lu vhulungea nga murahu ha musi khuhu yo vheiwa nga ngomu firidzhi tsini kana yo tou omisiwa zwi ita uri hezwiḽa zwiḽiwa zwi vhe zwiḽiwa zwine zwavha zwo vhulungea.

Zwi to bva kha uri lukanda lwa tshifuwo tshifhio mara vhunzhi ha dziṅwe dzi khanda dzo nonga dza kholomo vhathu vha ita mikumba yeneyi vha tshi fhedza u ita makumba vha manzhi i shumisa u ita zwithu zwo no nga dzi dzi drums dzo u lidza, vhaṅwe vha ita zwiambaro, vhaṅwe vha ita zwienda.

U vhilisa maḓi wa shela kha khuhu wono fhedza u shela kha khuhu wa ifha tshifhinga nyana u tshi kho i mukonisa fhedzi u tshi kho tshekha uri a u kho i vhibvisesa ngori a vhibvisesa i nga si tsha kona u i bvisa mathenga a zwavhuḓi sa bvi na ṋama.

Mafhi a teya u vheyiwa fhethu hune ho a hu fhisesi ende a hu rotholesi uri avhe a kha temperature yavhuḓi musi a tshi rengisiwa, asathu swika makete avhe a kha ḓivha kha temperature ya vhuḓi.

Musi hu tshi ṱhavhiwa zwipuka kana dzi kholomo hu vha ho sedziwa uri i khou ṱhavhiwa nga vhathu vhane vha zwi kona vha a zwi ḓivha uri i ṱavhisiwa hani vha na tshenzhemo nazwo, na uri vha vha vhakho ṱhogomela uri vha sa i ṱhavhele mashika hani uri ṋama heiḽa i sa vhe na infection kana ya ya ya ya kavhiwa nga zwithu zwine vhathu vha ri vho ḽa fhedza vhakho lwala.

Hu na miraḓo tshitshavhani ine yavha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mukumba ngauri vha vha vha kho ṱoḓa u shumisa u ita dzi drums vhaṅwe vha kho nyaga u shumisa u ita zwienda na zwiambaro.

Ndi vhona ungari hanefha vhuponi ha hashu hu na vhathu vhane vha vhori vha na tshenzhemo vha gudisa havha vhaṱuku uri mukumba u bvisisiwa hani uri u kone u vha mukumba une vha nga kona u shumisa vha ita zwithu zwo fhambananaho.

A thithu ṱangana na tshifhinga tsha musi hu tshi ṱhavhiwa zwinoni zwinzhi zwinzhi nga tshifhinga tshithihi ndi nga shavha u zwifha thi tu vha na nḓivho nga hazwo.

Hune nṋe nda dzula hone khuhu i ṱhukhuliwa nga zwanḓa ngauri muthu uya a i baṱa kana o i renga a ya a i tshea nga lufhanga kha mukulo a kona u i shela maḓi ḓo o fhisa a i ṱhuvha ahuna mitshini ndi vhona u nga ri nḓila ine ya vha khwine ndi enei ya u shumisa zwanḓa ngori a si vha .

Ndi ḓivha a vhaṅwe mukalaha vhane vha runga zwienda zwa sialala nga mikumba ya zwifuwo zwo fhambananaho zwine vha vha vho ya vha renga mikumba ya hone.

Maga ane a katelwa ndi a uri hu tshi bvisiwa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu lu tea u bva lu lwothe lu si na ṋama zwino zwi ṱoḓa vhathu vhane vha vhori vha na tshenzhemo nazwo.

Ndi vhona ungari kha bulasi ṱhukhu vha shumisa zwanḓa zwavho u hama dzi kholomo kana dzi mbudzi.

Ee, ndo vhuya nda thusa miyanga musi vho renga khuhu dzi nṋa ri kho dzi ṱhuvhela khirisimusi tsho vha yo vha tshenzhemo ya vhuḓi ngori ndo vha ndi kho guda vho uri khuhu hu itisiwa hani vho na uri wo no fhedza u i ṱhukhula wo no ṱhuvha u tshetshelelisa hani uri i bve dziphisi dza vhuḓi.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kho shela mulenzhe kha u ṱhuvha khuhu musi yo no tsheiwa mukulo thi thu ḓi wana nṋe muṋe ndi kho i tshea vho mukulo.

Ndi uri kholomo i vha yo yo hangiwa nga nga thambo na muri muhulwane ha vha uri hu na vhanna vha five vha ten vhane vhavha vho i tinga vha tshi kho ita uri vha ṱavhanye vha i vhulaye zwavhuḓi.

Musi ṋama yo no ṱhavhiwa isiwa mutshinini vha swika vha i vha i tshetshelela ha bva zwipiḓa zwo fhambananaho uri zwi ye u rengisiwa.

Ndi vhona ungari maga a tsireledzo ane a nga itiwa ndi a uri musi hu tshi ṱhavhiwa zwifuwo zwi ṱhavhelwe fhethu hune ha vha uri ndi fhethu hu re clean ahuna mashika nahone a huna vhana vhaṱuku uri vha sa lale vha tshi tshuwa.

Ndi dza uri tshiṅwe tshifhinga musi vha khou hama kholomo heneyo i ya raha tshibakete tsha mafhi tsha a wela fhasi ha vhori vho ita ḽoso kana vha vha uri a vha na mitshini yo teaho uri vha kone u shela mafhi nga ngomu kha maboḓelo, vha fhedza vha tshi kho to shumisa zwanḓa zwavho zwine zwa ita uri vha sa shume u fana na vha mabulasini mahulwane.

Ndi dza uri musi wo no u ṱhukhula khuhu heiḽa wa khakha wa i shelesa maḓi u tshi yo i ṱhuvha hafhaḽa i ya konḓa i fhedza itshi kho bva na ṋama, ndi vhona ungari vhathu vha nga vha nga zwi shavha ngauri vha vha vha shela maḓi ofhisa vha monisa vha i monisa lwa tshifhinga nyana vha dovha vha i bvisa i saathu vhibvesa.

Ndi zwa uri vha ṱoḓa vhathu vha hunzhi uri vha ḓe vha vha thuse u vhulaha nahone ṋama ya hone ivha yo novha ya kale i tshi konḓa, uri vha i rengise nazwo zwi a konḓa ngori vhathu vha ṱoḓa ṋama ine wari wo ivha i tshiṱofuni ya ṱavhanya u vhibva.

Ndi khaedu dza uri musi vha khou bvisa lukanda lwa tshifuwo tsho no nga kholomo vha dzhia tshifhinga tshilapfhu ngauri ndi tshi kholomo i vha i khulwane zwi ṱoḓa vhathu vhanzhi main power ende zwi ṱoḓa vhathu vha re na tshenzhemo nazwo uri vha sa bvise na ṋama.

Ndi a uri vhanwe vha shumisa mitshini u hama dzi kholomo vha tshi khou hamela kha zwithu zwine zwavha uri zwo stereliziwa a zwina mashika zwi ita uri kholomo mafhi ane a kho itiwa avhe mafhi ane avha uri mafhi ane anga nwiwa nga vhathu.

Ndi musi hu na mishumo yeneyi ya dzi khoro musanda kana hu na lufu kana hu na phathi huya ṱhavhiwa zwifuwo zwo fhambananaho.

Ndi mafarele a lufhanga uri lu sa mu tshee musi a tshi kho tshea tshetsho tshifuwo a sa ḓi huvhadze, na uri fhethu hune ha vha a tshi khou vhulahela hone tshetsho tshifuwo hu vha hu si na mashika na uri kuṱhavhele kwa hone ku ṱhavhisiwa hani.

Ndi vhutsila ha uri musi u tshi bvisa lukanda u vhe wo ḓi geḓa u songo dzhaya u tshi kho tshetshelela zwavhuḓi uri lukanda lu bve lwo fhelela zwavhuḓi nahone lu songo vhaisala.

Hu shumisiwa lufhanga lwo no fhira na tshireza.

Zwishumiswa zwo no ṱoḓea musi u tshi ita u tshi hama ndi zwithu zwi nonga zwibakete zwo kiḽiniwaho zwo steriliziwaho kana maboḓelo na vhaṅwe vha shumisa na mitshini ya hone yo hama vha re na tshelede.

Kha khuhu ri bvisa mathenga kha zwifuwo ri bvisa mukumba zwo fhambana ngauri mathenga a si tshifhinga tshinzhi u tshi wana vhathu vha tshi nga kona u wa dovha wa a shumisa hune nṋe nda bva hone a to laṱiwa, fhedziha mukumba vhathu vhanzhi vha a kona u shumisa u ita zwithu zwo fhambananaho.

Zwo shandukisa ku vhulungele kwa mafhi ngauri kha musala wa kale mavhi ovha a tshi ri o hamiwa a vha uri a kho tea u shuma nga tshetsho tshifhinga ngori hovha hu si na thekhinoḽodzhi, mara zwino kha tshifhinga tsha zwino vha kona uri mafhi o hamiwa a yo shuma miṅwedzi na miṅwaha i tevhelaho ngauri u vha o o itiwa uri a sa ṱavhanye u sina.

A zwi dzhie tshifhinga tsho to ralo zwi nga dzhia u ya forty five to one hour kha muthu ane avha uri hango zwi ḓowela mara kha vhathu vho no si ḓoweleaho na thirty minuts ivha yo luga. U thoma nga u vhilisa maḓi maḓi a tshi vhila wa dzhia khuhu wa i tshea mukulo wa i rothisa wo i fara nga milenzhe u a bvisa malofha a fhasi wa i dzhia wa panga ndi tshini wa shela maḓi a ḽa o fhisa o vhilaho wa i monisa wa i monisa wa i monisa, wa fhungudza aḽa maḓi kha tshiṅwe tshibakete wa thoma u ṱhuvha khuhu wa bvisa mathenga wa fhedza wa wa dovha wa ṱhuvhedzelela u swika u tshi vha tshena ya vhonala lukanda lwayo isi tshena mabesu.